Kubalulekile kakhulu ukuthi uma befuna ukuqeda lezi ngozi bakhiphe amaphoyisa, uhulumeni akhiphe amaphoyisa ayosebenzela emgaqweni. Ukuze bakwazi ukuhlola abantu ukuthi bashayela bephuzile noma bashayela be-right.

Yebo, sasikhona leso sikhathi ngoba umshayeli lo besihamba ngaye, ubeshayela ngesivinini esiphakeme. Silokhi simukhuze kodwa engafuni ukusimamela.

Uma ngizithola kulesimo ngingazama ukuthi ngihambe ngetekisi noma ngisebenzise lezi moto eziqashwayo esikhathini samanje.

Into engayishintsha ukuthi wonke amabhasi esihamba ngawo afane, ngoba kukhona amanye amabhasi enegumbi lokuphumula phecelezi i-toilet, ukuze abantu abagibelile bangasokoli.

Kungani amatekisi abambezelekekile? Kumele thina senzenjani? Ngoba niyazi ukuthi siya ey'kolweni, emsebenzini. Itekisi ayikwazi ukubambeka ihora lonke.

Ngingacala ngokuthi umshayeli kubalulekile ukuthi uma umuntu egibela etekisini, athathe imali ukuze yonke le nto yokuthi imali inyamalale ingasabikhona. Ngoba leyo nto leyo igcina isiyenza ukuthi singaboni ngaso linye.

Kubalulekile ukuthi amalunga omphakathi kanye nokhansela babambisane, ukuze lezi ndlela zibe ngcono futhi uma kukhona lapho okumosheke khona bakwazi ukukhuluma namakhansela ukuze balungise inkinga.

Kubalulekile kakhulu ngoba amabhasi ayadura, futhi ogogo nomkhulu abasasebenzi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi imali yabo beyehlise.

Ngingambuza ukuthi bayasithola yini isikhathi sokuthi baphumule ngoba isitimela sihamba kancane.

Yebo, ike yangivelela inkinga ngashiya umakhalekhukhwini wami kuyo yona le moto. Kepha-ke ngaba nenhlanhla ngoba ngakwazi ukumthola umshayeli lo bengihamba ngaye.

Kumele uma niyoteleka ningayi ngempi, kodwa niye ngokuthi kuyokhulumiswana. Ukuze nabo abashayeli bazokwazi ukuthi nikhala ngani, futhi nidingani.

Ukuthi niyahlala nibuke indawo futhi nalabantu enihamba nabo, nithola isikhathi sokuthi nixoxe.

Into engingayibuza ukuthi yonke le migwaqo izolunga, futhi uma ilunga izolunga nini.

Ngithanda ukugibela i-Greyhound ngoba ine phecelezi toilet, kanye futhi izitulo zakhona zihlalisana kamnandi. Futhi awufiki ukhathele lapho oyakhona.

Ukuthi osomatekisi kwesinye isikhathi baba nezimpi bese bafake nathi. Uthole umuntu engasafikanga emsebenzini nhlobo. Noma uma eyile efike emva kwesikhathi sokungena.

Ngithukuthele futhi ngiyasaba, ukuthi kube kuyenzeke ngale ndlela leyo bengizoyenzenjani? Ubani bekazongisiza? Ubani bezobona ukuthi kade ngiyenzani?

Yebo, ike yamvelela umngani wami leyo nkinga leyo. Umshayeli ubesefuna umakhalekhukhwini wakhe, kanye nemali.

Kungani izitimela zingasigcini isikhathi? Ngoba nifaka imisebenzi yethu engcupheni. Kumele thina siye emisebenzini kanti futhi sifike ngesikhathi. Nithi asenze njani? Ngoba kwanani angeke nize nikhulume nabaphathi bethu ukuthi kuyiphutha lenu sifike ngalesi khathi esifike ngaso.

Kulula kakhulu ngoba uyakwazi ukuzifakela imininingwane yakho, ngisho noma igama lakho. Ngoba kwesinye isikhathi balibhala kabi, kodwa wena uyakwazi ukuzibhalela futhi nokubhadala ubhadala kahle.

Usisi wami uke wabhekana nale nkinga ngenkathi beteleka, baqala bashaya abashayeli ngamatshe kanti naye lizomshaya. Kwakosa ukuthi simphuthumise etholampilo.

Ayabiza wona, kodwa kufanelekile ngoba ahamba amabanga amade.